Ndingamcebisa ukuba xa efuna ikhadi, i-credit card, kuzawunyanzeleka ithi kanti akanazikweliti ezisecaleni ezizawumenza uba makangafumani. Makathi kanti uyibhatala yonke into ngexesha.

Ndiva kabuhlungu kodwa kwelinye icala ndiva kamnandi ngokuba bekuzawunyanzeleka ndibhatale ityala ngento ekudala ndiyisebenzisile, kwaye iza ndikhupha ematyaleni loo nto.

Kuzofuneka uphathe iphepha lakho lasebhankeni elixela uba ungenelwa yimali nendawo, nephepha elixela uba uhlala ndawoni ne-ID yakho.

Inceda okokuba xa ungenamali ukwazi uthatha impahla ungalindelanga ukuphela kwenyanga okanye ukwazi uyibhatala ngelinye ixesha.

Ndiziva kabuhlungu kuba ngoku funeke ndiqale ndenze ikhadi elitsha kwaye kufuneke ndifolele elayinini okanye emgceni kwezenzele uba ndizokwazi ukwenza ikhadi elitsha. Kwaye indivisa kabuhlungu kuba andizokwazi ukhupha imali ngoku kodwa bendizayisebenzisa ngoku.

Qala ndicime ikhadi lam kwenzela uba ndingazolahlekelwa yimali ngokuba ngamanye amaxesha xa liginye ikhadi lakho i-ATM imali uyibona seyiphuma ungayazi noba iphume njani kodwa awuyifumenanga.

Funeka uhlale uyazi uba uza kubhatala imali ngokuba iakhawunti ikwenza uthathe izinto ukwazi ubhatala ekuhambeni kwexesha. Uba awuyibhatali uzawuba sengxakini.

Ndingasebenzisa umnxeba wam ndicime ikhadi lam okanye ndingangena phakathi ebhankini ndibaxelele ingxaki yam ndicele bayibuyise imali.

Kubhetele ukubhatala ngemali kunokubhatala ngekhadi ngokuba kulula usebenzisa imali.

Iibhanka zilungile ngokuba uba kunoze kutshe imali yakho izawusinda, uzokwazi ukwenza ikhadi elitsha kunoba mawutshelwe yimali.

Ndingamcebisa ukuba ahleli nje egcina imali ekhadini kwenzela azoba nayo indlela xa engenamali akwazi usebenzisa le mali ayigcinileyo.

Uyakwazi ufaka imali usebenzisa inombolo yomntu okanye usebenzise i-account number yomntu, kwenze uzokwazi umthumela imali.

Ewe, ndicinga yindlela elula leyo ngokuba xa zingazobiza mali azizoba abazongenelwa yimali. Kodwa xa esebembiza imali ngenyanga bazawungenelwa yimali nabo ngokuba yimisebenzi yabantu.

Ndidinga i-credit card kwaye ndidinga ukwazi uba xa ndithengile ndizawukwazi ufumana amanqaku abalulekileyo njengamali ebuyayo qho xa ndisebenzisa ikhadi lam.

Ndicinga ukuba kulula ukuvula iakhawunti kunokuvala iakhawunti.

Ikhadi lekhredithi linceda ukuba mhla ungenamali okanye xa ungenamali apha phakathi enyangeni ukwazi ukuthatha into uyibhatale ngelakho ixesha okanye ngexesha ozawuba nemali ngalo.

Ewe, ndicinga yindlela elungileyo ngokuba nabo aba bantu basebenza ezibhankini abafuni ulahlekelwa yimali kwaye funeke waziwe uba unayo indawo yohlala.

Kunganyanzeleka ndiye kwi-ATM ndiyofuna imali ngokuba kaloku ikhadi abalisebenzisi and laa manzi ndiyawafuna.

Tamkhulu, indaba yogcina imali phantsi komatrasi ayilunganga ngokuba nabani na angakwazi ufikelela kuloo mali noba kungatsha ingatsha nayo imali. Kodwa xa unekhadi akho mntu unoze akwazi ufikelela emalini yakho ngaphandle kwakho kwaye noba kungatsha, ayisoze yona imali itshe kuyawutsha ikhadi lodwa.

Kungcono eyokuya ngokwakho ukwazi uzibuzela nezinto ongaziqondiyo nezinto onozifumana ngokuvula ikhadi. Mhlawumbi into enjengofumana amanqaku ukwenzela qho xa usebenzisa ikhadi lakho ufumane amanqaku okanye imali.